Ibhesi ihlezi igcwele khulu. Ngesinye isikhathi, awuyitholi indawo yokuhlala kanti ngesinye futhi isikhathi awuyitholi, iyakutjhiya.

Imithwalo yakho iyavuleka njalo ibhesi nayigadanga into eqinile njengelitje begodu ngesinye isikhathi izinto ziyarhuthuka.

Kurhelebha ngokuthi kungabi nethrafigi endleleni, kungabi indlela zingamotjheki.

Iimbhesi ezikhamba ibanga elide zineendawo lapho zifike zijame khona, ukuthi abantu bakghone ukuzikhulula.

Imali yokukhwela ibhesi ikhuphukiswa kuthi amafutha wokukhwela ibhesi kanye nomrholo wabatjhayeli bebhesi iyakhuphuka.

Abantu abafuni ukujama isikhathi eside balinde imodere begodu bafuna ukukhamba ngesikhathi abathanda ngaso kunganabo abanye abantu ababaraselako nofana ababahlalisa kabuhlungu.

Intengo yebhasi yenza bona imali ingasaneli ukuthi singagibela ibhasi begodu kwenza bona singasayi ukuyovakatjha namkha kudlule isikhathi eside singakaboni imindeni ekude.

Lokhu kwenza bona iinhlelo zabo zemali zingasakhamba kuhle ngombana imali ebebayibekele bona bazoyiberegisela iinthelo zamafutha weenkoloyi ayisayaneli. Kufanele bona benze amanye amaqhinga wokuthola imali ukuze izinto zizokuhlangana.

Kulungile bona ilawulwe ngurhulumende ngombana urhulumende angeze enza izinto ezizolimaza isitjhaba zoke kanti nayingalawulwa mumuntu namkha irhwebo thizeni, lizokwenza bona yoke into iberegile bona.

Ikhona inzuzo ngombana ukhamba ngesikhathi.

Umuntu onekoloyi ebhadelwe yaphelela, uyakhona ukonga imali kanti umuntu othenge ikoloyi ngesikolwede, uhlezi afuna imali yokuthi akghone ukubhadela ikoloyi begodu athenge namafutha wekoloyi.

Abantu bangayonga ngokuthi abantu abaya endaweni, isibonelo abantu abasuka.

Nakukhuphuka intengo yeembaseli lokho kutjho bona nendlela yokukhambisa ukudla iyakhuphuka ngombana umuntu nakazokuqatjha imodere bona isuke.

Akukalungi bona abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko ngombana lokho kuzokubanga i-traffic endleleni begodu kuzokwenza abafundi abatlhogako bona bazizwe bangafuni nabanye abafundi abakghonako ukukhamba ngeenkoloyi ezizijamelako.

Lokhu akusimbono omuhle ngombana ukugibela iim-bicycle kuzokwenza bona abantu bafike lapho baya khona badiniwe begodu bangasanawo amandla wokwenza into abayiyelako kanti ikoloyi ikwenza bona ukhambe bewufike lapho uyakhona ungakadinwa.

Iinkoloyi zegezi azisingcono kunalezi ze-petrol ngombana zona zidura khulu begodu akusingubani nobani ongakghona ukuzithenga.

Intengo yepetroli nayikhuphuka yenza bona abatjhayeli bangasatholi imali ebebayithola ekuthomeni ngombana.

Lo mbono omumbi khulu ngombana abafundi abafunda kude neenkolo angeze bakghona ukufinyelela esikolweni. Abasebenzi abanye angeze baya emsebenzini ngombana banganazo iinkoloyi. Abantu abagulako abahlala kude neembhedlela, angeze bafika, bangafela emizini yabo nezinye izinto zingajama.

Intengo yepetroli iyafana enarheni yoke. Edorobheni nasemakhaya, inani lakhona liyafana.

Intengo ephezulu yepetroli yenza bona abahlali bangasakghoni ukuya emadorobheni neendaweni ezikude. Laba abathengisako abasaboni bona benza imali engangani ngombana imali iberegiselwa ekubhadeleni amatekisi akhuphukileko.

Abotitjhere bangafundisa abafundi ngendlela ezahlukahlukene zokonga ipetroli, njengokuthi abantu abaya ndawonye baberegise indlela yinye, imodere yinye ukukhamba.

Ipetroli engasisemthethweni ingenza bona ikoloyi ibambe umlilo begodu ibe imotjhe nengaphakathi kwekoloyi.